Kungithinta khulukhulu kwamambala ngombana amathikithi ayakhwela, abiza khulu kodwana umrholo wona ujame sikhundla sinye.

Kungombana iimbaselezi ziyehla ngemva kwesikhatjhana esingathini nanyana esingasiside, zibuye zikhuphuke. Alo, amathikithi webhesi, nawanande ehla akhuphuka, esikhatjhaneni esincazana noma esifitjhani njengeembaseli, umkhweli uzokuhlanganahlangana, angasazi okungikho ngombanyana sibakhweli siberega ngokubuthelela nanyana ngebhajethi, yingakho-ke kungasilula bona nakwehla iimbaseli, namathikithi ehle, nazikhuphukako, nawo akhuphuke.

Kubalimaza khulu nangaphezulu ngombana zona nazikhwelalo aziqali bonyana ubani Uberega kuphi begodu urhola malini. Babeka intengo elinganako kiwo woke umuntu, manje bona balimala ukudlula abantwaba boke nje.

Kungaba kuhle bonyana baye ebantwini, ikakhulukazi laba abakhwela ibhesi ngombana bayazi batholakalaphi, bezwe amazizo wabo begodu nawo amathikithi la, athi nakakhutjhulwako, kuqalwe bonyana kukhutjhulwa amathikithi ngendlela efaneleko na ngombana iimbono yethu ayifani kodwana ingarhelebha.

Akuqalwe iindlela ekukhanjwa kizo, ibhesi ekhamba kizo bonyana iyafinyelela eenteyitjhini zoke. Kuqalwe ubujamo bebhesi. Kubuhlungu ukubanyana ibhesi ikhutjhulwe ithikithi kodwana ngaphakathi nihleli kabuhlungu, abantu abanengi bakhamba ePitori bajamile ngombanyana zigcwele iimbhesi, nangakhe kuqalwe lezo zinto, kungaba bhedere.

Kufanele urhulumende wethu angenelele khulu, angenelele aqale iintengo ezibhadeliswa abakhweli. Qala, sikhwela iimbhesi ezikhuphukako unyaka nonyaka siyokUberega, inyanga nenyanga efanele siyibhadele ephuma emrholweni wethu. Ngalokho-ke, kuyafanela bona urhulumende akhe aziphe isikhathi, aqalelele abakhweli bebhesi.

Iye, kungabadosa khulu ngombana lokha iimbhesi zehliswe iintengo zokukhwela, kupha abatjhayeli ithuba lokobana nabo bakwazi ukuyokukhwela iimbhesi. Lokho kubanikela ithuba elihle lokobana nabaya emsebenzini baphumule ngombana kuzabe kutjhayela umtjhayeli webhesi. Akufani nalokha nivuka ekuseni begodu nigcwala endleleni, iindlela zethu futhi nazo zingaphunguka ngeenkoloyi ezinengi.

Ayi, ababacabangeli. Bayakhuphula baqale kwaphela lokhu okuza kibo.

Intengo yokukhwela ibhesi yamabanga amade nokho ayililisi begodu nanyana ubujamo awa ayililisi khulu.

Iye, kungaba mbono omuhle kwaphela nabazokuletha ubufakazi kobanyana bona barhola ipentjheni begodu ubufakazi

Njengombana barhola imali yesibonelelo, kungaba kuhle lona leli lesibonelelo kobanyana liqathaniswe nanyana lilinganiswe eberegako bonyana vele barhola umndende na.

Iye, nalokho kubalulekile begodu kuliphuzu kobanyana baqale bona bahlala eendaweni ziphi, bakhwela ngamaphi amalanga nanyana baziberegisa nini iinthuthi.